Ntatemoholo, router ke sesebediswa se senyenyane se thusang ho hokahanya disebediswa tse ngata marangrang. E tshwanang le mofuta o kgethehileng wa lenqosa le thusang disebediswa ho buisana le hona ho kena di-internet-eng. Hanghang ha router e fihla, ke tla o thusa ho e hlophisa le ho e hokahanya internet-eng. Hang ha e se e hlophisitswe, re ka sebedisa ho hokahanya disebediswa tsa rona, jwalo ka mehala ya thekeng e bohlale le di-laptop tsena tseo ke o reketseng tsona le matlapa a marangrang. Sena se tla re thusa hore re buisane ha bonolo ka mehla. Le hoja o le hole, le nna ke le hole.

Banabeso ke a tseba hore le rata ho mamela mmino le dipina tseo le di ratang. Empa ka tsatsi la mokete ke hloka ho bapala dipina tse kgethehileng bakeng sa mosebetsi wa rakgadi wa lona. Pina tseo ke lokelang ho di bapala ke tsa mehleng ya rakgadi. Sena se bolela hore ke motswako wa mofuta e fapaneng ya mmino le dipina tsa dilemo tsa hae. Pina tsena di kgethehile hobane di tlo mo hopotsa ho holeng ha hae ka nako eno.

Hello mme ke ne ke batla ho arolelana le wena ka moo mohala wa ka wa thekeng o fetohileng sesebediswa sa bohlokwa bophelong ba ka ka teng, letsatsi le letsatsi. Ke sesebediswa se tlang le di-App tse fapaneng, mme ka tsona ke kgona ho etsa mesebetsi e mengata haholo. E nngwe ya dintho tseo ke di ratang ka yona, ke kgona ho latela diphuthelwana. Nka kenya nomoro ya ho latela, mme sesebediswa saka se tla mpontsha hantle hore na sephuthelwana sa ka se hokae, le hore na ke se lebelle ho fihla neng. Mme e nngwe e ke e ratang haholo hape, ke bokgoni ba ho reka grocery ke ntse ke le ka tlung ka mona pela hao, ntle le ho ya lebenkeleng. Ke lefelle grocery ka ho penya hanyenyane feela, mme jwale e be ba lebenkele ba tlisa grocery ya ka monyako wa ka.

Dumela morekisi. Ke rekile data bundle ya diranta tse mashome a mahlano lebenkeleng la hao mona nakwana e fetileng. Ke na le bothata ka yona. Ha ke e kenye bundle e bontsha hore ha e a kena. Ke hlahlobile mohala wa ka, empa ha ho bonahale letho. Ke ne ke kopa hore o nthuse le wena. O shebe hore na ekaba bothata ke eng, mme haeba ho na le bothata ka yona, ke ne ke ka rata ha o ka mpusetsa tjhelete ya ka.

Mme le ntate, kea tseba hore le rata ho mamela mmino seyalemoyeng, empa a na le a tseba hore le ka kgona ho fumana dipina tsohle tseo le di ratang ka mehala ya lona ya thekeng? Ha le a tlameha ho emela seyalemoya ho bapala dipina tseo le di ratang. Le ka kgona ho fumana ka kotloloho mehaleng ya lona. Taba ya pele, le tlameha ho hloka hore le sebedise App e phallelang mmino jwalo ka sports Sesebediswa sena se dumella le hore le jarollle le dipina tseo le di ratang haholo. O ka ba wa etsa manane a pina kapa a dipina tseo le di ratang, mme la di mamela neng kapa neng ha le batla.

Ke nahana ho qala kgwebo e nyane ya ho rekisetsa batho ba moo ke dulang teng data bundle. Nka sebedisa company ya mehala ya thekeng hore ke be morekisi wa data ya bona mme ya ngodisitsweng. E be ke rekisa data ho bareki ba sebaka sa rona. Nka qala ka hore rekisa di-data bundle tse tswang lapeng ha ka. E be kamora moo ke atolosa kgwebo ya ka hore e hole.

Motswalle, ke a tseba hore o morati wa papadi ya bolo ya maoto haholo, empa ntshepe ha ke re ho wena rugby e monate haholo ebile e natefela ho feta tsohle. Rugby ke papadi ya kgokahanyo e felletseng e hlokang motswako wa matla, lebelo, matjato le maano. Ke papadi e hlokang dibapadi ho sutumeletsana ho fihlela meedi ya tsona. E leng yona karolo e etsang hore e be monate. E nngwe ya dintho tseo ke di ratang ka rugby, ke tshebedisano mmoho e amehang. Dibapadi tsa rugby di tlameha ho sebetsa mmoho e le sehlopha, di itshetlehile ka matla le bofokodi ba e mong ho fihlela sepheo sa bona sa tlholo.